Mo dingwageng tsa bogologolo go ne go apariwa diaparo tsa setso tse di dirilweng ka letlamo jaaka leteisi kgotsa mosese wa setso. Di ne di kgabaganya mmele ka botlalo, di ne di le modest ka tlholego. Di ne di na le mekgabiso ya setso mme mo nakong ya ga jaanong go fetogile ga go sa tshwana le kgale, diaparo tse re di aparang di fetogile tota.

Ee moaparo wa setso o ka apara mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference mme seo se ka nna sesupo sa sa tlotlo, boikokobetso le boikgantsho mo setsong sa gago le fa go ntse jalo go botlhokwa go akanyetsa.

Ke rata mofuta wa seaparo sa German print sešwešwe, ke moaparo o o tkgabileng thata mo basading ba Batswana, Basotho le Bapedi. O diriwa ka lesela le le nang di-printer tse di kgethegileng mme o ka nna gown, skirt kgotsa top.

Nnyaa moaparo wa setso ka bo one ga o rotloetse bana ba segompieno go apara diaparo tse di khutshwane le fa go ntse jalo e re amogelang kgotsa re tlhaloganyang ngwao ka yone mo metlheng ya sejo-sedimogolo e ka nna le seabe mo matshelong a bana.

Di bontsha karolo ya maphelo, nyalo, meletlo, borapedi le history ya setšhaba. Di bontsha gape le maemo a motho, mosadi, mosadi wa lenyalo, kgosi kgotsa motlhankedi, gape di amana le botaki bya setšhaba, boitshepo le ditumelo, le ka tsela ya go kopanya meletlo ya kgale le ya sejwalejwale go supa phedisano magareng ga dikhwaere tsa metlheng le tsa byale.

O tshwanetse go apara moaparo o ka lebaka la go bontsha tlotlo le seriti, le go bontsha phetogo ya maemo go lesa setšhaba tsebo le go obamela meletlo.

Diaparo tsa Setswana gantsi di diriwa ka letlalo la diphologolo jaaka kgomo, tshwene, khiba kgotsa sešwešwe di diriwa ka letlalo le le leng teng ka bontsi mo nakong ya bogologolo mme le tiile le tshwanelang maemo a selegae, khiba .

Kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi mo Setswaneng ke nngwe ya dikamano tse di nonofileng tse di bontshang botlhokwa jwa basadi, seriti le maemo mo setšhabeng diaparo tsa basadi ga se fela sengwe se se apariwang ke tsela ya puisano e e buiwang e e bontshang ngwao, maitshwaro le boitseanape.

Ee diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e ya gompieno, mme se se ka rotloetsa boitseanape, boitumelo le kgokagano ya meloko e e farologaneng le fa go ntse jalo, go ka nna le dipharologano tse di rileng fa di sa amogelane ka botlalo.

Diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go bolokeng ngwao le boswa ka ditsela tse di farologaneng go totobetsa setso sa setšhaba, go tshegetsa botlhokwa jwa ditiragalo tsa setso, le go ruta ditlogolo gape le go naya boitshepo le tlotlo le go tsweletsa badiragatsi.

Ee ke akanya gore fashion-e ntšhwa ya segompieno e ka thusa go rotloetsa tekatekano magareng ga basadi le banna mme le fa go ntse jalo go na le diphephetso tse di leng teng.

Ee, hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi di amile thata tsela e basadi ba aparang ka yone le tsela e ba lebegang ka yone mo setšhabeng. Fa re lebelela ditlhabololo mo nakong, re bona ka fa botshelo jwa basadi bo fetogileng ka teng, mme se se kgoreletsi se ama le mekgwa ya bona ya go apara.